Njengomphathi wefama kubalulekile uqinisekisa ukuba abasebenzi abasebenzi iiyure ezingaphaa kwamashumi amane anesihlanu. Njengomphathi wefama kubalulekile ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bayalufumana ixesha lokuphumla elifana nokuhlala phantsi iintsuku ezingamashumi amabini ananye. Njengomphathi wefama kubalulekile ukuqinisekisa ukuba bonke abasebenzi basebenza phantsi kweemeko ezibalungeleyo ngokwezempilo ndiquka kwaye ukuqinisekisa ukuba azikho izinto ezinobungozi ezingabalimaza besemsebenzini.

Ewe, zikhona. Ezo nzame ezo zifana neLand Redistribution for Agricultural Development. Elo ke linyathelo likarhulumente elinceda amafama asematsha kuquka ukubonelela ngenkxaso kwezixhobo ezifana njengamanzi. Kukwakhona ke noDepartment of Rural Development plus Land Reform. Le department ke inceda kakhulu iindawo ezifana neelali apho khona kungekaphuceki kungekaphucukeki ncam, apho ke besakha khona imithombo kuzokwenzeka kube lula ukufumana amanzi eluntwini.

Unobangela waloo nto usenokuba kuyile nto zifakwa kwiitoti akungeni moya okanye zintsholongwane kuba zivalelekile. Yiyo loo nto ke zihlala ixesha elide zingakhange zibole. Esinye isizathu ngabula makhumsha yi-high heat sterilization, ngabula makhumsha. Loo nto ke iye ibangele ukuba zingaboli kwangoko, ixesha lazo lingekafiki. Loo nto ibangela uba zigcineke zihlale ixesha elide zingaboli.

Into endingayenza ndingaqinisekisa ukuba inyama ifakwe emkhenkceni obanda kakhulu. Ndiqinisekise ukuba njengoba ifakwe emkhenkceni obanda kakhulu ihlala ngalo lonke ixesha iqinile. Kwaye enye into endingayicinga ndingasebenzisa iitoti. Iitoti ke ziyaqinisekisa nazo ukuba izinto azimoshakali kwangoko. Itoti ke nayo ke ndingayisebenzisa kulo mba wenyama.

Amava endinawo ekukhuliseni iinkukhu kukuqinisekisa ukuba ngalo lonke ixesha iinkukhu ziyawafumana amanzi kuba iinkukhu ke nazo ke ndingathi zingabantu. Enye into endinothanda ndabelane nayo ekukhuliseni iinkukhu kukuzityisa umbona, kukuzityisa umbona. Iinkukhu ziwuthanda kakhulu umbona kwaye ziyakhula ngumbona. Okanye ungumfama wazo ungathi uthenge umgubo wazo. Ukhona ke umgubo wenkukhu ofumanekayo ukuqinisekisa ukuba ziyakhula kwaye zikhula ngendlela erayithi.

Ii-drones zingaluncedo kakhulu kubafuyi nabalimi. Umzekelo kubalimi singayisebenzisa i-drone ukuhlola imihlaba kunye nezityalo. Kubafuyi singayisebenzisa i-drone ukukhangela izilwanyana ezilahlekileyo. Umzekelo ukukhangela iigusha, iinkomo, iibhokhwe.

Inyama eqwayitiweyo singayigcina emkhenkceni, efrijini ngabula makhumsha, kwindawo eyomileyo, kwindawo ezinomoya ohlanjululiweyo. Umzekelo apho khona kukho umoya ococekileyo ongenamoya omdaka.

Laa gadi leyana iba luncedo kakhulu kuba oomama bethu, oomakhulu bethu baye bakwazi ukulima khona batyale khona izinto ezifana nemifino, amakhaphetshu, amazambane kwaye nezinye izinto.

Esi sityalo singujongilanga sibaluleke kakhulu ukutsala izilwanyana eziluncedo ekukhuliseni izityalo, umzekelo iinyosi. Kwaye esi sityalo singujongilanga siye sichume kakhulu sibonakalise indawo eyayithe yayintle kakhulu.

Imveliso kwezolimo xa ithe yaphezulu kakhulu amaxabiso okutya abasezantsi kuba abantu bazilimele, banezinto zabo. Akukho nto abanothi bayoyifuna edolophini. Imveliso kwezolimo xa iphantsi kakhulu amaxabiso okutya abaphezulu kuba ukutya kunqongophele.

Iindlela zokuxhela ezikhoyo kule mihla zininzi kakhulu ezifana noomatshini, matshini leyo ethe yeza neteknoloji. Kwaye ke kwiindawo ezifana namakhaya okanye ezilalini kuye kusetyenziswe amabhoso neemela ngabafana balapho ukuqinisekisa ukuba bayaxhela kwangexesha.

Unobangela waloo nto ndingathi zizibonelelo ezincinci. Akukho manzi kwindawo ezininzi, imihlaba, kwaye ndingathi ukungaqondi kakuhle izibonelelo ukuquka imfundo. Kweli xesha siphila kulo ngoku abantu abaninzi abaye baphumelele kwezolimo, kwezemfuyo, bayiyele esikolweni bafunda izifundo. Ezidyunivesithi zikhona izifundo ezidibene nezolimo nezemfuyo. Ndiyacinga ukuba yenye yezinye yezizathu zokuba sibe thina sisasemva kuba abantu abanintsi beli abanawo amandla wokuba baye ezikolweni bayokufunda ezi zifundo ezingabanceda ekuphuhliseni ezolimo.

Iziqhamo oye ufuneke uzivelise sisiqhamo esifana negelepsi. Igepsi, igelepsi ndingathi yi-grapes ngabula makhumsha. Kutheni ndisitsho nje ngoba sesona siqhamo onothi usivelise? Kungokuba i-grapes ziyisiseko esiyintloko kwimveliso yewayini.

Iphucuke kakhulu kuba akuthathi xesha lide ukuqinisekisa wonke umsebenzi ofuneka wenziwe wenzekile kwangexesha. Enye into endingayikhankanya iphucuke kakhulu kuba akuye kubekho zinto eziye zithi zishote, zibe bezilinyiwe ngenxa yabasebenzi abaye bakhethe ukuziba zingekabalwa. Oomatshini ke bayaqinisekisa ukuba izinto ezinjalo azenzeki. Yonke into ebithe yavunwa, yalinywa izawuvunwa kwangexesha kwaye zizawuphelela.

Kubaluleke kakhulu ngenxa yogalelo kuphuhliso kwezomnotho kwaye ukuqinisekisa ukuba abantu banayo into yokwenza bayasebenza, ukhuseleko lokutya. Enye into endinoyikhankanya kukuvuselela imeko kwiindawo okanye ngendlela esiphila ngayo.